Baithutwana, ha ba ka rutuwa ka lona le leleme la bona la Sesotho e tlo ba thusa haholoholo mabapi le hore ba tlo kgona ho utlwisisa diphotso tsena tsona kaofela, hodima moo, ba utlwisise le tseo e le hore ba tlameha hore ba di etse e lore ba di bale mabapi le ho di-test tseo e le hore ba di ngola. Hape ena ntho e thusang ka yona ke hore ho utlwisisa hwa dipotso, ho utlwisisa le morutiwa eo ba rutang hore ha bua ka ntho e itseng o bua ka eng le hape hore e tla thusa ho leo le moo ba hore ha a sa utlwisisi, a ke ke be a tshaba le ho botsa hobane o tla be a sebedisa puo ya hae ya leleme a e tlwaetseng.

Lebitso leo lore ke lefuwe le la Mojalefa, ke la bona ke le reelletsweng ka yena monna moholo holo holo hona family-ng ya rona, jwale ha e le hantle ho sebetsiwa jwalo mona family-ng ya rona, ha ngwana a hlaya o nka lebitso la e mong a ne a le teng, e ka ba ke monnamoholo kapa ke mosadimoholo o tla rehellwa ka lona ho ya jwalo, o ya jwalo ho fitlhela pele, ee. Jwale ha ba re nna ke nna Mojalefa, ke nna a tlo jang ntho tseo e lore ntate o tla be se ntse a di siile bo dikgwebo jwale jwale di tlabe di sala ka nna ke di tsamaisa ho ya pele.

Ha e le hantle, nna ke bona le ntho e le hore e lokile haholo holo hobane, e thusa hore ho se ke be wa ba le barwetsana ba ihlahelang kwana, ba tlo kena ebe ba ifumana hore se ba nyetse hona morena, ho ba o tlameha hore a nke motho eo le hore o tsamaisana le yona culture ya bona, ba tla tswellisa le culture ya bona pele, ha ona hore o ka e fumana hore e se fedile culture ha e sa etsuwa ho hang.

Ho na le senomaphodi se bitswang sqo, jwale se etswa sona ha o etswa mesebetsi ha e le hantle, e ka ba ke mosebetsi ya ho hlapisa, kapa e ka ba ke mosebetsi wa mpha badimo. Motho a e ritelang a le hantle ntle ke yena nkgono e le hore o tseba tsona diresipe tsa teng kaofela tsona. Resipe ya teng o nka moroko, o nka metsi, o nka yeast o di-mixer kaofela hona hona moo, ha qeta a be a tshela metsi be a di beha moo.

E lo re e bohlokwa haholoholo hore re be le mefuta ya rona ya dijo, ke hobane batho ba bangata kapa metseng e mengata kaofela le di-culture le di-country tse ding, di na le mefuta ya bona ya dijo. Jwale le rona hona hona moo, tlameha re dule re iphehela tsona tsa rona dijo mona tse fapafapaneng ka di-culture tsa rona tse fapafapaneng. Di tla etsa le batho bona ha ba etetse mona, ba tla ba le ditakatso ba ho lakatsa ho ja mefuta ena kaofela tsona ya dijo, hodima moo ke tsona dintho tse leng hore di tla hlahisa country ya rona ebile e fapantsha le country tse ding.